Iy'ndlela okufanele iy'kole zisebenzise mhlampe okokuqala, ngingabheka ukuthi bakhona yini othisha abalingele ukuthi benze ezemidlalo esikoleni, nokuthi babheke ukuthi abantwana yini abayikhuthalele, iliphi ezemidlalo abayithandayo kakhulu. Iy'nsiza zikhona yini esikoleni zokuthi lokhu abafundi abakufunayo, iy'nsiza zikhona yini esikoleni zokuthi zikwazi ukulekelela abafundi ukuthi benze lezi ezemidlalo ey'khona. Nanokuthi ezemidlalo zizokwenziwa ngaluphi usuku kanjani yonke leyo nto leyo.

Iy'ndlela ey'ncono ukuthi zibekwe endaweni ephephile la ezobekwa khona ezinge y'kwazi ukuthi zilimale noma zisheshe y'phuke kalula, indawo la ekugcine khona kumele kube indawo ehlalahlale ihlanzwe ngaso sonke isikhathi ukugcina ukuthi impahla ihlale kahle nokuthi ibukeke. Kumele kuphephe, kumele kube khona abantu abazogada indawo la izinto zesikole noma iy'mpahla zesikole zemidlalo ezibekwa khona yebo.

Ngiyacabanga ukuthi kulula ukwenza abangani okwenza abangani ngenxa yezemidlalo ngoba kuse kuwukuthi nenza vele into eniyithandayo nobabili, kulula ukuthi ukwazi ukuxhumana nalowo muntu loyo nikwazi ukukhuluma, nibonisane. Nanokuthi ukwazi ukubona ukuthi iziphi izinto akayithandayo nawe onazo oyithandayo, ngaleyo ndlela niyakwazi ukwakha ubungani. Kwesinye isikhathi kuya ngumuntu-ke ukuthi uwumuntu onjani, umuntu ovulelekile noma uwumuntu ovalelayo, kuba nzima-ke ukuthi uwakhe abangani, esimeni esifana nawukuthi umuphi umdlalo ezemidlalo enisuke niyidlala ngaleso sikhathi. Lowo mdlalo loyo udinga ukuthi nikwazi ukuxoxisana noma umuntu wenza into yakhe ngayedwana, kodwa okubalulekile kwezemidlalo ukuthi ukwazi ukusebenza nabanye abantu, ngaleyo ndlela uyakwazi ukwenza abangani.

Mina umsebenzi wami wokuzilibazisa kuya kube ukuthi ngiyathanda ukubhaka amakhekhe imali akusiyo utshalo mali oluningi noma olukhulu kakhulu ngoba uyakwazi ukuthi uqale kancane kancane. Kuze kube ukuthi uma ngabe ibhizinisi noma likhula lidlondlobala bese-ke ukwazi ukuthi ngaleyo mali osuke uyitholile ekudayiseni mhlampe amakhekhe kube ukuthi uyaqubeka uthenga ezinye izinto. Kahle kahle nje utshalo mali ngaba ukuthi ilolo oluncane engalidinga ukuze ngikwazi ukuqala okunye nokunye sekungavela emalini engizobe ngiyithole ekudayiseni amakhekhe.

Yebo, nginazo izinto ey'fana njengokubaza iy'thombe noma ukudweba, nginentshiseleko enkulu kakhulu, kepha kuwukuthi iy'nsiza nolwazi ilona ongenalo koda ngiyafisa ukuthi ngithole ulwazi olunzulu ukuthi kwenzewa kanjani, uqala kuphi, njalo njalo. Iyonanto engiyithandayo kakhulu.

Kunomthelela omkhulu kakhulu nomuhle futhi ngoba kuyakwazi ukuthi ekususe mhlawumpe entweni ezimbi ey'fana mhlampe, isibonelo gebengu, izinto ey'fana nokuba nabangani abani kuyakwenza ukuthi kukuhlunge kukuhlenge futhi uma ngabe wenza ezemidlalo. Ngoba isikhathi esiningi usuke usichitha mhlampe kwezemidlalo wenza lokhu osuke ukwenza ngiyacabanga and ngiyabona ukuthi kunomthelela omuhle kakhulu kwezemidlalo.

Uxolo, ngiyaziqhenya kakhulu ngoba ngisuke ngibafundisa ukuthi imidlalo yendabuko idlalwa kanjani, uthole ukuthi banentshisekelo yolwazi ukuthi kwakudlalwa kanjani imidlalo efana njengamagende maningi. Ngiyaziqhenya kakhulu nami ukuthi bazi ukuthi imdlalo ibalulekile kakhulu nanokuthi imiphi imidlalo iyayidlalwa-ke kudala abangayithokozela, abangayijabulela futhi ukuthi bachithe iskhathi beyenza nabo.